Go go tsaya nako e kae go ntsha letlalo la phologolo e le nngwe fela mme a ke tiro e e boima thata?

Ke lo biditse fano ka lebaka le le re amang rotlhe jaaka borrapolasi. Rotlhe re na le dingongorego di le dingwe fela, puso le yone e sa le e re tshepisa diente mme le jaanong santse re letile. Re tshwanetse go kopanya ditlhogo re buisane gore tswelelopele ke eng pele ga leruo la rona le amega.

ka ja jeme di le dintsi di ka mehuta, mme e ne e le monate thata ke e e iteretsweng mo gae ya diperekisi. E utlwala monate thata ebile o kgona go utlwa le diperekise mo teng mme ke fela gore yone ga e kgone go dula nako e e telele go tshwana le jalo yaka ya di-tin-i mme e tshwanetse go tseelwa matsapa a le mantsi thata gore e kgone go dula nako e e telele.

Dipeo tsa rooibos di lengwa ka kgwedi tsa Tlhakole le Mopitlwe. E re morago ga dikgwedi di le nne fa dikgala kgotsa matlogelo a se na go tlhoga, a epololwe mme a jalwe gape mo dipolotong tse di maleba. Ka Ngwanatsele, ka nako ya thobo, e tla be e segwa mme e ketekiwe morago e omisiwe ka go bewa mo letsatsing. Fa e se na go oma, go ka tlhatlhewa tee ga nowa.

Merogo mo nakong ya e na le boleng jo bontsi jo bo makatsang. O kry-a merogo e e mo di-plastic-keng mme e dutse mo setsidifatsing nako e telele. E tla be e kgabetlheletswe mo gofokotseng nako ya go apaya ha o apeile o sa tlhoke go kgabetlhelela. E shubiwa mo dijong tse o ka ithayang gore di na le name mme di sena nama.

Fa ke tshimolola polasi e ntšha, ke tshwanetse go nna le kitso e ntsi mme ke dule ke e oketsa ka go itse gore ke dijalo tse feng tse di ka tlhogang mo polasing mme ke dijalo tse di feng tse di setlang di tlhoga. Ke bone gape le gore ke dijalo tse di feng tse di ka tlhogang ka bontsi mme di ka kgona go mfepa mme le go tsamaisa kgwebo. Ke bone gape gore a metsi a bonwa sentle mo lefelong .

Go netefatsa gore ga ke bone ditshenyegelo mo kgwebong yaka ya mae ke tshwanetse go itse gore ke a isa kae nako e nngwe le enngwe go tshimolola mo mabentleleng a dijo a makgolo, di-hotel-e, le ko bookelong, di-baker-a, mme le bone batho mo metseng gaufi le lefelo le la tsamaiso. Batho ba e leng gore ba itse gore ba tlhoka mae 'tsatsi le letsatsi e nne batho ba e leng gore ke ba neeletsana ka mae one ga ba a tlhoka.

Kgolo ya thekenoloji e na le boleng jo bo tona thata mo go tsa temothuo le kgwebo ya maungo. Ka ga go gongwe e thusa thata mo go goleng le mo go tlhokomelong ya dijalo le maungo. Ka ga go gongwe e tshabisa mebereko ya batho ba ba tle ba tlhokomele mo polasing, ba lema, ba nosetsa, mme fela yone e kgona go dira dilo bonolo mo polasing le mo tsamaisong ya kgwebo ya maungo.

Tshedimosetso e e tseneletseng e na le boleng thata mo go tsa temothuo. Go tsenelela di-workshop tsa borrapolasa le di-expo tsa temothuo di ka nthuta go le gontsi ka go laola disenyi le malwetsi. Di ka nthuta gape le ka tiriso ya di-chemical-e le gore dijalo di tlhoka eng mme ga di tlhoke eng.

Temothuo ya diphologolo e amega thata mo tikologong. Katlego ya temothuo ya diphologolo e ka se nne gone tikologo e sa atlega. Diphologolo di na le seabe mo tikologong mme tikologo le yone e na le seabe mo diphologolong, e nngwe le e nngwe e tlhoka e nngwe.

Maungo a na le seabe se se kgolo thata mo go tshegetseng ga ikonomi ya Aforika Borwa. Maungo a le mantsi a Aforika Borwa a rekiwa ke dinaga tse di kwa ntle mme seno se thusa go tsenya tšhelete kgotsa o ne madi ka bontsi mo Aforika Borwa.

Nonyane e re bonang fa le bana ke ntšhe, mme ntšhe ke nonyane e e sa fofeng ka gonne e le thata-thata mo mmeleng wa yone gore e ka fofa, mme ga e na le diphuka tse di lekaneng tse di ka e kgontshang go fofa. Nonyane ele e ka go bolaya e go raga gangwe fela, e taboga thata, mme e bona mae a go feta a dikgogo. Lee le le lengwe fela la ntšhe le lekana le mae a dikgogo a le masomepedi mme nama ya teng e monate thata.

Metšhini le dithipa tse re dirang ka tsone ke dikotsi thata. A re netefatseng gore re sala melao morago mme re tlhokomela thata dilo tse re di apereng le lefelo le re berekelang mo go lone go netefatsa gore ga re tlhagelwe ke kotsi.

Go mekgwa e le meraro e farologaneng ya go betsa diphologolo pele ga di ka tlhabiwa. Ya ntlha ke ka tlhobolo mo tlhogong fa godimo ga madi ga matlho. Ya bobedi ke ka gase, phologolo e hemisiwa gase mme e robale boroko jo bo ko teng kgotsa gone go swa. Ya boraro ke ka motlakase kgotsa gone go tšhoukiwa ka motlakase gore phologolo e swe.